Ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa data, di ama botlhokatiro ka gore dilo di le dintsi le ditiro di dirwa online. Motho o sa direng a ka retelelwa ke go batla tiro online, ka gore a sena madi a go reka data.

Ke dirisa data ya hundred ranta ya kgwedi, mme hundred ranta e mo go yone, ke fiwa seven gig ya motshegare le seven gig ya bosigo. Ka e somarela ka gore ga ke sa e somarele, e kgona go fela kgwedi e se fele ke e dirisetsa dilo tsa botlhokwa ke bona e le botoka thata mo go tseyeng tse dingwe.

Kgwedi e e fetileng ke rekile data ya madi a kana ka hundred and fifty, beke ya ntlha ke rekile data ya fifty rand ya two gig ya motshegare, two gig ya bosigo, beke ya fela. Beke e latelang ka retelelwa ke go kry-a madi a go reka data. Beke ya boraro ka reka data ya fifty ranta ya beke. Beke ya bofelo ke a fiwa fifty ranta ya go reka data. Ke dirisitse madi a kana ka hundred and fifty ka moo, go botlhokwa thata go lebelela network e o e dirisang gore o kgone go reka data e go tshwanetseng e ka go e tsayang sebaka se se telele.

Ke ne ke ka rata go bona data ya thirty gig mo kgweding. Thirty e kgalogantswe ka twenty gig ya motshegare le ten gig ya bosigo. Ke ne ke karata e tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Thekenoloji ya five gig e ka fetola matshelo thata ka gore tshedimoso le dintlha tsotlhe tse dingwe o kgona go di bona mo inthaneteng. Ka jalo go botlhokwa thata ebile le batho ba ka kgona go batla ditiro ka mafaratlhatlha. Mme ditirelo tse di tla tlang di ungwelwa, ke di-shop-o tse e leng goreng ke tsa di founu le di-shop-o tse di rekisang di grocery-ra, le tsone dibanka ka gore ba bangwe ba kgona go reka ka dibanka. Mme malatsing ano le di thelebišhene ba setse ba dirisa tsone di data, gore ba kgone go shebelela tseo ba di ratang le di computer-ra le di laptop-o le di tablet-e.

Tsala gore o kgone go bua le balosika le ditsala tsa gago, o tshwanetse go reka data mme o e tsenye mo founung. O ya kwa lebenkeleng o reka data, mme ga o lebelela selipi sa teng go kwadilwe gore o tobetsa dinomoro tse feng gore o kgone go e tsenya. Mme ga o feditse go e tsenya e tla go bolelela gore e tsene, mme ka moo o tshwanetse o tsenye di-App-e tse e leng goreng o kgona go bua le balosika le ditsala tsa gago ka tsone. Ga o feditse go di tsenya mo founung o ka kgona go ikopanya le bone.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako, nka kopa wa losika kgotsa tsala a ntheketseng le data. Mme gore ke netefatse gore data ya ka e bolokesegile, ke tshwanetse go dirisetsa data ya ka dilo tse di botlhokwa ke dirise fa go tlhokega.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa mme ke o fetolelwe go data. Ke yone mokgwa o ke o ratang o, ka gore ke lemogile gore ke kgona go lebelela gore network-e e ke e dirisang empha di-special'e di feng. Mme ga ke reka data ke reka data ke lemogile gore e ya nturela. Ke ka moo ke reka mowa ke o fetolelwe go data.

Nka kgona go aroganyetsa tsala ya me data fa fela nna le ene re dirisa network e e tshwanang. Ka moo ke tla tobetsa dinomoro tse ke tshwanetseng go di tobetsa, ke tlhophe option-e ya gore ke ka aroganya data le motho o mongwe, ke tsenye dinomoro tsa gage, ke kwale le gore ke mo aroganyetsa data ya bokae or-e data ya di megabytes tse kae. Ke mo romelele a kgone go dira kopo ya gagwe ya tiro.

Ke bona dithulaganyo tsa data mo isagong, di tlile tlhwatlhwa ya teng e tlile go ya kwa godimo. Mme ga re tla mo dithulaganyong tsa data e e lekanyeditsweng, tsone di utlwisa botlhoko ka gore ba kgona gore data ke ya kgwedi mme e fele kgwedi e ise e fele. Ke ka moo data e e senang melelwane e le yone batho ba sa ko go yone ka gore, ba kgona go e dirisa go fitlhelela kgwedi e fela. Ba tsena ko ba batlang teng ba dira se ba se batlang e sa fa le pele kgwedi e fela. Ke bona badirisi ba tlile go lla thata ka ditlhwatlhwa tse di yang godimo tsa data.